Indlela engingenza ngayo ukuthi, ngiyofaka khona ey'nkundleni zokuxhumana, bese ngizwa uvo labantu. La bakhala khona, la abancoma khona. Iyona ndlela leyo engingayisebenzisa ukuthi ngiqoqe idatha, futhi ngingakala ngayo leyo ndlela ukuphumelela kwemikhankaso yokumaketha, ukuthi nje zonke izinto ezimayelana nawo umsebenzi ngizithathe ngiyozifaka enkundleni yokuxhumana ngizwe uvo labantu.

Imithetho nje engingayisungula ukuthi, wonke umuntu amukeleleke ukuthi azwakalise uvo lakhe, wonke umuntu. Into uma uvumela ukuthi wonke umuntu abe novo, uyayibona indlela eya phambili, uyabona ukuthi abantu bathandani. Uyabona ukuthi abantu ikuphi abangakuthandi, ikuphi okungconywana. Uyakwazi nje ukuthi izinto uzilawule, ngokuvumelela ukuthi wonke umuntu abe novo.

Imithelela kwezinkundla zokusakaza bukhoma, ekutholweni nasekusetshenzisweni kwengoma, kuyishintshe ngendlela enhle kakhulu ukuzibandakanyana nomculo omusha, ngoba ngenkathi besakaza bukhoma, siyabuzwa ubumnandi, ubumnandi sibubona bukhoma. Sincome bukhoma, sicule bukhoma, sidanse bukhoma, yonke into yenziwa phambi kwethu. Yinto enhle leyo ukuthi siyakwazi ukuthi sizibonele, asilaleli ngey'ndlebe kuphela, koda siyabona nangamehlo into eyenziwayo, ubuhle obusuke buyenziwa.

Iy'ngoma zisetshenziswe kahle, ukusibonisa ukubhikisha noma ukuziqhenya ngobuzwe. Zisetshenziswe kahle, ngoba ngenkathi bey'sebenzisa uma kuyezombhikisho, sebenzisa kwizinto esidlule kuzona, nanezinto esisazodlula kuzona. Lezo iy'ngoma futhi sisazoy'dinga nangekusasa elizayo, nangaphambilini, futhi suke siy'qhenya kakhulu ngobuzwe bethu nangamalungelo ethu.

Amadivayisi ahlakaniphile isikhathi esizayo, angabhekana ngokuthi la madivayisi ahlakaniphile amanje ubuchwepheshe asafufuza, ukuthi akwazi ukugcina izinto ezenzeka manje, ukuze ukuthi ngesikhathi esizayo akwazi ukuthi afinyelele kuwona kumadivayisi lawa ahlakaniphile esikhathi esizayo, ukuthi nje zigcineke izinto zesikhathi samanje. Zikwazi ukuthi zifinyelele esikhathini esizayo.

Izinhlelo zokuxhumana, zinomthelela omuhle kakhulu ekuthengeni kwabasebenzi ngoba bayasizakala. Basizakala kakhulu, bayakwazi ukuthi basheshe bedlulisele imiyalezo. Bayakwazi nokuthi bethole imilayezo ngokushesha, noma kwesinye isikhathi kuke kwenzeka ukuthi umlayezo awulona iqiniso. Uthole ukuthi ugcwele-ke manje ezinkundleni zokuxhumana or kuyasendelwana emafonini, kanti umlayezo ongamanga, koda kona kuwumthelela omuhle kakhulu ekuthengeni kwabasebenzi cause bayayithola inzuzo, kanti futhi-ke inzuzo ababhekana nayo, imali. Bayayithola inzuzo yemali, nokushesha nje kokufika kwemiyalezo, iyona nzuzo leyo.

Into eyenza ingoma yekhava iphumelele, ingoba ila umculi khona eveza khona ikhono lakhe, ukwehluka kwakhe, nesitayela sakhe asiphethe. Iyo le nto eyenza ukuthi iphumelele.

Lokhu kungaba nomthelela omumbi kakhulu kwimboni yokumaketha, ngoba bagqugquzela izinto ababukeli noma abalandeli abangazithandi, abangahambisani nazo. Izinyathelo abangazithatha, ukuya emaphoyiseni, ikona lokhu bagweme imiphumela ukuthi bavule icala.

Lokhu kungadala uqhekeke nezimpi, ngoba ngabe kukhombisa ukuthi i-AI isithatha umsebenzi wabagqugquzeli benkundla zokuxhumana. Ibona esebenza, sebenza wona umsebenzi lo kalula ngaye-AI, futhi kuvaleleka namathuba emisebenzi ebekade bewusebenza. Kwehla ney'mali abasuke bezisebenzela, ngoba nakhu i-AI isithathe wonke umsebenzi, noma i-AI ingawenzi wonke umsebenzi ngokuphelele, ungeke uthembele kuyona, koda iyawenza umsebenzi kangcono kunabagqugquzeli.